Imigalelo iyanceda kakhulu ngokoluvo kwakunye nangokolwazi lwam, kodwa kubalulekile ukuba nigalelelane nabantu abathembakeleyo futhi nje kube nemigaqosiseko kule migalelo yenu. Umzekelo, ninganayo, ninganawo umgalelo apho nidibana kanye ngenyanga kodwa kube nonoobhala ababini kwakunye nonongxowa, futhi nje kube khona ibhanki apho imali ivalelwa khona. Kwaye ke ngoku xa sekufike ixesha apho niza kohlula le mali ingabi ngumntu omnye ozoyokwazi ukhupha le mali ebhankini ibe ngabantu abathathu. And ke ngoku ingaba bantu bathathu nje ke bakhatshwe kwakunye ngabanye kwalapha emgalelweni khona ukuze xa kubuywa yohlulwe imali ngendlela efaneleyo kungabikho mntu ogqebha abanye.

Ingxaki okanye into ebangela abantu balibale okanye basilele ekuvuleni umasingcwabane kungokuba uthi umntu esokufumana umsebenzi acinge zonke ezi ngxaki ebefuna ukuzenza phambi koba afumane umsebenzi. Umzekelo, abanye bafuna uvusa amakhaya, abanye bafuna ukusa abantwana esikolweni, abanye baphantsi koxinzelelo loba yho kudala ndangabi nampahla. Umntu ke ngoku angahlali phantsi acinge uba yheyi kanene ngenye imini ndizawubhubha ndilandulele eli, mandiplanise ke ngoku uba okanye ndenze icebo lokuba ndilungiselele umhla wokubhubha. So abantu baye bakhokhelise ezi zinto zilapha kufitshane futhi nje umntu enze zona angacingi ngekusasa.

Ndicinga uba sinyanisile le ngxelo xa ithi wonke umntu kufanele abe nayo i-inshorensi yobomi ngoba abantu abamnyama ingakumbi banezimvo eziphosakeleyo ngale nto bacinga uba kulungile uba umntu abe nomasingcwabane qha, bangacingi uba ngapha komasingcwabane kuzawuthini. Mhlawumbi abanye abantu bangabazali, bashiya abantwana ngasemva kanti and laa mali yeinshorensi iye incede ekukhuliseni aba bantwana. Futhi abanye babhubha benamatyala, laa mali iye incede ekubhataleni laa matyala. Mhlawumbi umntu ebethenge indlu so ifika ke ngoku laa mali ivale elaa tyala lalaa nto.

Ndikhetha inkampani uGEMS. U-GEMS yinkampani yeinshorensi yokufumana unyango yabantu abasebenzela uRhulumente and iyafikeleleka ngokwamaxabiso ngoba inezigaba ngezigaba, umntu ukhetha leyo afikelela kuyo ngokwemali yakhe and iqoshelisa kwizimo ezininzi. Yenza kube lula ke ngoku ukuba ibe yindlela efikelelekayo eluntwini.

Kubalulekile ukuba nomasingcwabane okanye kuyingenelo ngoba kuqinisekisa ukuba xa uswelekile abantu bakokwenu abashiyeki bekhalela uba uswelekile baphinde bakhalele uba baza kungcwaba ngantoni. Kuqinisekisa uba abantwana bakho ubashiya ngasemva bekhathazwe kubhubha kwakho kuphela.

Malume, kaloku malume kamtshana, yazi xa usiya ngaphakathi ebhankini kunemali oyibhatalayo xa ukhupha imali phaa ongayaziyo wena uba ngaxabiso linye lemali oyikhuphayo uyatshajwa, kunemali etsalwayo, kanjalo futhi naxabiso linye lemali oyifakayo uyatshajwa. Kanti xa uyenza apha efowunini yakho imahala yonke le nto. Uyabona ubhatala i-fifty rand ngokukhupha nje imali engange-two hundred, ukanti xa ubuyenza efowunini ubhatala nje mahala okanye ubhatale leyo seven rand ke xa uthumela kwenye ibhanki.